Ka setso sa Setswana bogologolo ba nna ba ne ba apara letlalo la diphologolo, mme basadi ba apara seshweshwe ba se tlhakantshitse le mmala wa tlhago. Mme mo matsatsing a segompieno go fetogile go aparwa sona seshweshwe se tlhakantshitswe le diaparo tsa se gompieno. Banna bona ba apara disutu ba di tlhakantsha le sone leselanyana la seshweshwe.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka wa di-conference-e. Gonne mo moaparo wa setso ke moaparo e leng gore o tlotlegileng thata. Ebile o na le seriti ga o bontshe mebele le fa e le gore o na le mebalabala, o na o tlotlegileng o na le seriti se se ntsi.

Ke nagana gore ke moaparo wa seshweshwe sa rona ba-Tswana. O montle thata gonne o mo leele le fa e le gore mo matsatsing a segompieno ba kgona go o dira o be mokhutswane. E fela o moleele o na le seriti le mebala ya teng e mentle thata.

Ee, ke akanya gore diaparo tseo tsa Sezulu le tsa Sexhosa di ntsha matsele le mebele. Ebile ga di a siama ke tsone di tlhotlhetsang bašwa ba segompieno gore ba apare diaparo tse di khutshwane. Ebile ba rutilwe gore ba fa ba santsaneng ba le bannye, ba tshwanetse go ntsha mebele go bontsha gore ba sa le bannye ba santsane ba tlotla mebele ya bona ebile ba rata mebele ya bona. Ga e a siama ga di a siama Ke tsona tse di rotloetsang bašwa kgotsa bona bana.

Ee, fashion le diaparo le dibaga le dilwana tse tsa go ikgabisa di bontsha gore motho ke wa setso sefe. Sekai e ka ba gore mo ba-Zulu-ong re a bona gore basadi go na le selo se ba se ba yang fa tlhogong le dibaga tse ba di bayang fa tlhogong go bontsha gore ke bona basadi. Ebile banna le bona go na le dilo tse ba di aparang, letlalo le ba le aparang le se ba se ba yang fa tlhogong. Ga di tshwane di arologana di a bontsha gore ke tsa setso tsa ma-Zulu le dibaga tsa bona le mebala ya teng e a bontsha gore ke tsa ma-Zulu.

A di fa a nyetswe o tshwanetse go apara diaparo tse di leele tse di sa ntsheng bo matsele kgotsa tse di fitlhang kwa tlase ga mangwele a rwale lefa fa tlhogong. Ke nagana gore go apara jalo go bontsha tlotlo le maitseo fa o apere jalo o a bontsha gore o mosadi.

Tsa Setswana di dirwa ka letlalo la diphologolo le kgetsi. Letlalo la diphologolo le sireletsa mmele mo serameng le mo mogoteng. Ebile kgetsi yona e bonolo go bopa diaparo ebile e bontsha mebala ya setswana e e kgatlhisang. Diaparo tse ke di itseng tsa Setwana ke itse khiba e leng gore e aparwa ke bona basadi le seyanamarela se se apariwang ke banna. Diaparo tseo di bontsha maitseo le tlotlo le go itse thata kitso ka setso sa gago sa seTswana.

Kanya gore setso se ruta thata basadi gore ba kgone go nna le maitseo ebile ba tlotle setso sa bona. Fa o itse gore o le mosadi o apara o tshwanetse go apara jang. Ke ka moo o bontshang gore o amanya o ikamanya jang le setso sa gago o itse thata jang ka setso sa gago ebile o nale tlotlo e kanang kang mo go yone.

Fa re lebelela mo diaparong tsa setso tsa ma-Zulu le tsona ma-Xhosa tse di setseng di builwe. Ga di farologane thata le meaparo e leng gore e apariwa mo segompienong. E fela mo ditsong tse dingwe e a farologana thata ga ke bone gore di ka amanya le di le mmogo di ka tshela di le mmogo. Diaparo tsa setso thata-thata mo diaparong tsa ditso tse dingwe ga di tlhakane le fashion-e. E fela ba kgona go di roka go kopanya fashion-e eo le seaparo sa setso fa go na le meletlo kgotsa ona manyalo.